Imigodi ngingathi idalwa ukuba ningi kwezimoto ezikhona, kanye nokungalungiswa kwemigaqo njalo njalo. Uma into, okanye uma umgwaqo uzolungiswa isikhathi nesikhathi, kuyasiza ukuthi angadaleki imigodi futhi ingabi miningi uma ikhona ngoba isheshe inqandwe. Okunye ukuthi amaloli athwala impahla esindayo, okungamaloli amakhulu, nawo asesebenzisa imigwaqo le ebidalelwe ukusetshenziswa zizimoto ezincane. Lokho-ke kudala ukuthi isindwe imigwaqo, bese kudaleka izimbobo mbobo kuyona.

Kungenza omkhulu umehluko ukuthi abantu abaningi bangakwazi ukuthi ukukhona ukuzisebenzisa bagcine sebesebenzisa khona. Iqiniso ukuthi, lezi zinkampani zokuthutha yizona ezisiza kakhulu ngoba zifika egcekeni ekhaya, azifani namatekisi lawa athwala umphakathi ehamba emgaqweni kuphela omkhulu iphinde futhi ihambe ima. Uma unesimo esiphuthumayo kuyahlupha ukuhamba ngetekisi ngoba ihamba thatha abantu elenke ayiphumi ingagcwele. Kanti le i-Uber or i-Bolt ithatha wena wedwa ikuyise kuleyo ndawo leyo uphephe.

Ngokwami ngikubona kuwumbono omuhle kakhulu, ngesimo sokuthi akuyena wonke umuntu ohlezi enayo imali yokugibela. Futhi kuwumbono omuhle ngoba kufundisa umuntu okanye abantu ukonga. Uma umuntu ehola noma ethola imali, uyakwazi ukuthi alithenge ithikithi bese liyahlala ukuze kuthi mhla efuna-ke ukulisebenzisa awulitholi. Akufani nemali ngoba imali imvamisa ayihlali uma unesidingo uyayisebenzisa kanti ithikithi liyahlala kuze kube nesidingo sokuthi ulisebenzise, kuze kube imande-ke ulisebenzisa.

Njengelunga lo mphakathi, kungathi uma kunembizo yomphakathi ngiphakamise isandla, ngicele ithuba lokukhuluma nomphakathi. Uma benginika ithuba ngingabe sengitshela umphakathi ukuthi, kwesinye isikhathi kuyasiza ukuthi sivuke thina sizenzele izinto singahlezi njalo silindele ukuthi sizinikwe uhulumeni. Thina emakhaya singazihlanganisela inhlabathi bakhona abasuke bakha abanawo usimende, sifake nosimende. Akhona amafosholo, akhona amanzi sizihlanganisele sihambe siyovala leyo ndawo leyo enika izimoto zethu inkinga.

Kwisimo esikanje, ngingabonga ukuthi umshayeli uthi angingene, kodwa angeke ngangena. Isizathu sokungangeni ukuthi onke amatekisi anenani avumelekile ukuthi abagibeli abagibeze. Uma kwenzeka sihlangana namaphoyisa omgaqo endleleni, umshayeli uyena ongaba senkingeni angaze azithole eseboshwa, okunye futhi uma kwenzeka siba sengozini yemoto. Okwami mina ngoba bese igcwele imoto, angeke kwazwakala ngoba bekuvele ngingafanele ukuthi ngigibele khona. Kulungile, ngingalinda elandelayo.

Mhla ngiqala ukuhamba ngebhasi ibanga elide kwaba uhambo oluhle kakhulu kumina. Isizathu sokusho kanjalo ingoba ukuhamba ngebhasi uyakwazi ukukhululeka uma uhamba ngalo. Izihlalo zakhona zintofontofo kakhulu, uyakwazi nokuthi ulale, futhi uyakwazi ukuthi usitshekise isihlalo ukuze uzokwazi ukulala kahle, uphumule khona. Okunye futhi okuhle ibhasi inomculo omnandi osuke udlala uyakwazi ukuthi uwulalele.